Ngicabanga ukuba abantu ukuze bathande imithi yamanje, imithi yamanje, abantu ukuze abanye abantu, abanye abantu abangase bathande imithi namakhambi. Abantu abathanda imithi namakhambi wesintu, yilabo bantu labo engicabanga ukuthi mina bagqizelele kakhulu esintweni, ngoba kulula ukuba uthole lawo makhambi ngokwahlukahlukana, and-e futhi lawo makhambi lawo akabizi kakhulu kunemithi yesimanje, ngoba imithi yesimanje iyabiza, kanti futhi abaningi bakholelwa ukuba ayisebenzi noma ithathela ekudeni ukusebenza emntwini kunamakhambi wesintu.

Kuleyo ndawo ngoba, uma kungatholakali leyo mtholampilo kungahle imishanguzo leyo uma ingatholakali etholampilo, ingayenza ukuba abantu abaningi endaweni bagqine sebashona, bagqine sebagulela okukhulu loku okungasalapheki. Loko kuyogqina ukuthi kuyenza abantu bashone kanti abantu abaningi bazolahlekelwa imindeni, kanye nalaba abanakekela imindeni yabo angeke basakhona ukubanakekela, ngoba isifo lesi sizabe sizipha amandla kubona.